Dumela monghadi. Ke nna Mmamokwena, monga polasi ena. Ke tshepa hore tsatsing la kajeno re tla sebetsa hantle ka taba tse utlwisitseng mona polasing ya ka, ka lebaka la basebetsi ba ka. Ee, basebetsi ba ka ba re, ha ke ba tshware hantle. Ha se nnete eo hobane ke ile ka dula fatshe le basebetsi ba ka le ba di-union, ra tla ka leano la hore basebetsi ba ka ba thole tjhelete e hodimo. Empa bona union le nna re tla nka sona ha ba se thabele. Jwale bona ba bona ho le bobebe hore ba mpe bang ahlole. Ke tshepa hore re tla dula fatshe hape le basebetsi ba ka, re utlwaneng ka taba enana ya ditjhelete. Ke a leboha.

Dumela monghadi. O bua le Mmamokwena mona. Kena le bothata boo ke tshepang hore wena ka ska manager-a wa bankeng o nka nthusa. Kena le projeke le ba lelapa la ka eo re kgallang ho e qala, porojeke eo ke ya dinku. Jwale ne re batla ho tseba hore tjhelete re nka e thola jwang? Hantlentle thuso ya ditjhelete re nka e thola jwang moo bankeng? Ke tshepa hore o tla nhlalosetsa tsohle tse ke hlokang ho di tseba hore ke fumane tjhelete, mme hore ke kgone ho thusahala projekeng enana ya lelapa leso. Ke a leboha.

Dumela monghadi. Ke nna Mmamokwena, monga polasi ena ya dipere. Ke thabile tsatsing la kajeno ha o fihlile, ke tlo o hlalosetsa hore dipere di bohlokwa jwang? Mme di re thusa ka eng dipere? Dipere ke phoofolo e ntle haholo, e ratang batho. Mme o tlamehile o be le lerato for yona. Dipere di re thusa ka transport-o. Wa e palama, oe etsa koloi ya hao ha o sena koloi. E re thusa le ka ho nka jwang, re bo tlose monana re bo ise mane. Ke tshepa hore tsohle tse koloi tsona tsatsing la kajeno o tla di nahana, mme o tla kgutlela ho nna ha o hloka thuso hape. Ke a leboha.

Le kae monna Teboho? Ha ntse ke dutse mona fatshe ke nahana, ke ja masapo a hlooho. Ke bona re nka etsa tjhelete e ngata ka patsi ebile e se le nako ya teng ya patsi, hwa bata monna Teboho. Ke nahanne hore re nke patsinyana, re kope monga rona a re rekisetse. Mme rona re yelekeisheneng kwana re lo e rekisetsa bo nkgono le bo ntatemoholo. Ebilebile ke bona ba e ratang haholo ha ho bata tjena. E tlo re thusa le ka tjhelete. Ke tshepa hore o tla inahana monna Teboho ka seo ke o jwetsang sona. O tla sala hantle.

Dumelang, ke nna Lerato. Ke tlo le thusa ka tsela tsa technology, eo technology e tswetseng pele hore menyetla le e fumana jwang? Hona le di-library monana dinaheng tsa rona moo o nka yang wa kopa thuso ha o batla ho tseba hantle-hantle ka technology. Ba tla o thusa, ba o hlalosetse hore ho etsahala eng? Le wena o kgone ho iponela ole mong. Library, o nka ya library-ing e nngwe le e nngwe ho fumana monyetla onana wa hore o thuswe, o utlwisise ka technology ka hobane re phela lefatsheng la technology.

Dumelang, ke nna Mmamokwena. Ke nna monga sebaka senana sa moroho o motle o mokana. Ke tshepa hore tsatsing la kajeno le tla nkutlwa le nkutlwisise ha ke hlalosa hore meroho ya rona e dule e bolokehile, ele metle nakong ena ya lehlabula. Tshela metsi ka nako tsohle morohong wa hao hore o tlo o hlahe hantle. Mme o fatolle mobu, o fatolle, o fatolle hore moroho onana o be hantle. Ya ho qetela, o behe moroho wa hao moriting hore o se kebe wa tjha ke letsatsi. Ke a leboha.

Naha ena ya Afrika Borwa, ke naha ya batho ba dulang mona lefatsheng lena la Afrika Borwa kaofela. Ha se naha ya motho a le mong. Batho ba lwanelang naha enana ya rona, ke batho ba sa tsebeng seo ba se batlang. Ntate Nelson Mandela o lwanela naha enana ya rona, ae lwanela hore re pheleng mmoho, re se kebeng ra lwana. Empa batho ha ba itlela ka tsa bona re etsa jwang? Batho ba tlamehile ho tseba hore Afrika Borwa ke ya rona kaofela, ha se ya motho a le mong. Afrika Borwa, ke Afrika Borwa ya rona kaofela moo re tlo dulang ka lethabo kaofela mme re ratanang re le batho kaofela. Afrika Borwa ke ya rona kaofela.